Kungebanga lokobana emaplasini akunamanzi ayaneleko angakwazi bona angajamiselela esibhedlela, nendawo yakhona kungenzeka bona akusiyo indawo okungakhiwa kiyo umakhiwo onjengesibhedlela.

Ngingayirarulula ngokobana abomakhambangendlwana zingakhambi zodwa, kubekhona amapholisa angaba mabili namkha amane, akhambe naye.

Lokhu akukalungi kodwana iimbhedlela zikarhulumende azinatjhejo njengeembhedlela zangaphetjheya namkha iimbhedlela lapho uzibhadelela khona.

Isisombululo kungaba kukuthi lokha nabathole umtato wokobana kufuze barhelebhe lapho babizwe khona, umuntu otjhayelako angabimunye, bangezelelele bakwazi ukurhelebhana lokha nabahlangabezana neentjhijilo endleleni.

Kufanele kusolwe yena ngombana bekufuze nakafikako atjhinge ngaphambili, abahlathululele ikinga ahlangabezana nayo.

Lokhu kubangelwa kukuthi iimbhedlela zikarhulumende azinatjhejo begodi abantu bakhona baphelelana nehliziyo.

Ziimbhedlela ezingatholi imali from.

Angekhe kwabakuhle, kungaba kumbi khulu ngombana akusibo boke abantu abakholelwa ebuloyini. Kungenzeka bona isiguli ebasilethe esibhedlela asikholelwa ebuloyini, yingakho sidinga irhelebho elivela esibhedlela.

Kungebanga lokobana zisuke zithole umtato wokobana kunala kuvutha khona umlilo.

Basiza lokha nakunengozi endleleni begodi bayazivocavoca ukuze bahlale banemizimba elula, bakwazi nokucabanga masinya lokha nabahlangabezana nobujamo obuthize, balungiselela nezinto ebaberega ngazo ukwenzela bona zihlale zilungele ukusebenza.

Lokhu kungebanga lokuthi ijunifomu ibavikela.

Lokhu kungebanga lokuthi ijinifomu yabo yenzelwe bona umlilo ungakghoni ukufinyelela emizimbeni yabo begodi lokha nabahlangabezana nengozi yokucima umlilo, izinto ezibukhali zingakwazi ukufinyelela naziwako begodu bavikela nezintweni ezingabenza bona baphazamiseke lokha nabacima umlilo.

Ngombana bakufundele lokho begodi bayakwazi ukungena hlangana nelothe.

Iye, lingalumatha.

Kosele lokha nababona kulumatha umuzi munye, benze ngokurhaba bona bafowunela isicimamlilo, zikwazi ukufika kusesenesikhathi.

Kufanele bona bathome ukucima umlilo phasi ukwenzela ukuthi nabawucime phasi, amalangabi angehla begodu bangasebenzisa namathraga ukuthi bakghone ukufaka umuntu, bamguge ngethraga, atjhinge phezulu ngamanzi.

Ungenza bona.

Ungaqiniseka bona abantu bahlale baphephile.

Singafowunela abantu, imindeni engakwazi bona isirhelebhe namkha singafowunela iinthuthi zesibhedlela.

Iye, uvumelekile bona urage ucime umlilo.

Ngingamkhalima ngoumtjela bona into ayenzako ayikalungi ngombana akakwazi bona azidosele igezi epaleni lakwa-Eskom ngombana ngendlini la ahlala khona, indlu yakhona ifulelwe ngotjani, igezi leya nakungenzeka bona iintambo zakhona azakahlangani kuhle, kungavutha nanoma kukunini.

Kungebanga lokuthi amanzi akufanele ahlangane neentambo zegezi ngombana lokho kungenzeka bona umlilo uragele phambili ubemkhulu kunokuthi ucime.

Kufanele bona uhlale uyitjhejile ikoloyakho bona ihlanzekile, akukho okungadosela bona umlilo ubekhona ngaphakathi.

Kufanele abenesicimamlilo.

Bangabiza.

Iinkhukhula kulokha izulu nalina ngomoya omkhulu nangamanzi amanengi.

Endaweni enemilambo eminengi.

Iye, kungaba bungozi.

Kuqakathekile bona ibase etholampilo.

Kufanele kuthunyelwa umlayezo ebantwini ababerega ngeemphaphamtjhini, bakwazi ukuyomrhelebha.

Fanele uphathe idondolo ukuze ukwazi ukulinga umlambo.

Fanele nimsize ngokobana nithole eningambopha ngakho ukuze angaphumi igazi elinengi.

Urhulumende angabasiza ngokubhadala iindleko zokufulela ngabutjha.

Iye, ingasiza.

Awa, akukafaneli bona bakatelelwe.

Awa, iinkhandelambeleko aziphikisani nekolo yesintu ngombana ukuzivikela kusuka emntwini, akusukeli esintwini.

Yimvelo.

Iinkhandelambeleko kulokha umuntu nakathatha isinqumo sokuyozivikela etholampilo bona angabi nabantwana.

Iye, abanye kuyabasiza.

Iinkhandelambeleko aziphathi abantu ngendlela efanako. Abanye ziyabagulisa, abanye zibaphatha kuhle. Abanye zibenza bona baye esikhathini isibanga eside, abanye zibenza bona bangayi esikhathini.

Kungebanga lokuthi abasakghoni ukuzenzela izinto. Kuba budisi bonyana bakghone ukuzenzela ukudla, namkha bakghone ukuzitjheja.

Budisi bokobana basuke babe nekani, begodu basuke bangasakwazi nokuzihlambisa.

Ingabasiza ngokuthi banande babavakatjhela ngamalanga athize, babaphathele ukudla okumnandi, namkha bamphathele izingubo.

Bangabandulwa ngokuthi baqalise isimo lesi ngakwelabo.

Kungebanga lokuthi kufanele sibathande, begodu bakwazi ukusipha iimbusiso.

Awa, akafiki.

Lokhu kungabangwa bujamo bendawo leyo, begodu lapho okhunye kungabanga bona nasele kwakhiwe iimbhedlela, kungaba neenlelesi.

Ungararululwa kuthi lokha nabathumela imitholapilo ebomakhambangendlwana, kufanele bangayithumeli ikhambe yodwa. Kufanele bayithumele nofana mapholisa, nofana kungaba babantu abazoyitlhogomela, ukwenzela bona iinlelesi zingakatjhideli.

Ngakwelami ihlangothi, kungaba yinto ebalungeleko ngombana vane bafuna isizo ngokurhaba, begodu banemali, ebenzela bona bakghone ukuya eembhedlela ezizijameleko.

Umsombululo kungaba kukuthi lokha nabathole.

Kugula okuhlasela umzimba.

Ligciwana elihlasela umzimba, begodu lona umzimba.

lokha nawubambe umuntu uphuma igazi, olimeleko. Begodu ungayithola nalokha nanisebenzisa umjovo munye nibababantu abahlukahlukeneko. Nalokha nangingena ngemabhayini ngaphandle

Ngingamupha umlayezo wokobana akuthomi ngaye, begodu akugcini ngaye. Kufanele ahlale anethemba begodu azinakelela. Asela nemitjhoga anikelwe yona.

Omunye umuntu angathatha amagadango wokuthi asele imitjhoga ngendlela ebamlayele ngayo bona awasele, omunye angathatha amagadango wokobana azibulale.

Baziphephisa ngokobana sekunemitjhoga eselwako bona lokha nawungene emabhayini, namkha uphatha igazi lomuntu onabo ubulwele lobu, bungakungeni. Begodu, abanye baziphephisa ngokuthi nabaya ngemabhayini bazivikele.

Ziindlela zokuthi kufanele zilayezwe, namkha zinikelwe

Awa, angeze kwayiphungula imijeje.

Kufanele kusolwe yena, kodwana sele abhubhile.

Lokhu kungebanga lokobana abantu abanengi babona ingasuthi iimbhedlela ezingeqadi zitjheja lula, begodu banesirhawu abantu bakhona.

Ziimbhedlela ezingasi ngaphasi korhulumende.

Iye, basathathelwa ehloko.

Awa, akufanelwe bona zifakwe.

Awa, angekhe zakwelapha.

Ungabakhuthaza ngokuthi ubenzele isibonelo somuntu okhe wazisebenzisa, zamsiza.

Awa, azikwenzi lokho.

Kukuthi urhulumende abe nombono, begodu umbono wakhona urhagale yoke indawo, uzwe ngiwo woke umuntu. Kuzokwazi ukuvela abantu abazaziko iinhlahla lezi, begodu abanesiqiniseko bona zingarhelebha abantu.

Kufuze ziphuthelwe ngamabhodlelo njengeenhlahla zesimanje.

Ngombana lokho kungahlangahlanganisa abantu

Awa, kufanele zingabekwa endaweni yinye, kufanele bazihlukanise.

Awa, lokhu angiboni kuyinto

Kukuthi nangabe imitholapilo nebendabuko, kufuze bona abanye nabanye babe neendawo la baberegela khona. Bangahlangani

Kungafanele bona umjameli welizwe leli akhulume nomjameli wangaphetjheya, ukwenzelela bona bakghone ukwazi bona iinhlahla lezo ziinhlahla ezinjani, begodu zirhelebha ngani. Nakusuka kuba nokungakhambi kuhle, bakwazi ukubuyela kuye.

Isizo nakaqalene nobujamo obuthize ngakho, kufanele bamrhelebhe.

Ziqakatheke ngokuthi, akusiwo woke umuntu onesithuthi, esibhedlela ngokurhabileko lokha nabaqalana nobujamo.

Budisi bokobana lokha nakufuneka iinthuthi, esikhathini esinengi, zisuke zingekho. Namkhana sibatjele bona kukhona la zisaphuthumele khona.

Zikukhandela ukuthi lokha nabagulako nabangaphakathi, bakhahlumezeke, bangaphatheki kuhle.

Ngingabasiza ngokobana nangabe kuyenzeka bona abangakwenza zibahlangabeze.

Iye, liyafumaneka.

Bangafundiswa ngokobana babenzele indawo, bakghone ukubahlalisa phasi boke, babatjele ngeentjhijilo ezenzakalako. Begodu babatjele nangokuhlala endaweni engakalungi nendaweni elungileko. Lokho kungakwenza bona kube bulula khulu ukuthi abahlali bendawo bezwe lokho abazokutjelwa.

Ziintjhijilo zokobana bangabhalelwa ukukhamba endleleni ngokurhabileko. Lokho kuzobenzela bona kubekee umuntu odose umtato ezingeni elingasi lihle.

Kukobana bona basebenzise iimphaphamtjhini, namkha bazame indlela yokobana bayokufinyelela khona ngendlela efitjhazana.

Awa, azilitholi masinyana.

Kubudisi.

Ulibona ngokungaphakathi bona akakakulungeli, begodu esikhathini esinengi kusuke kungakhambisani nalokhu ekutloliweko ngaphandle kweempakana, namkha amabhodlelwana. Ngakho-ke kubalulekile bona umuntu ayazi imitjhoga ayithathako, ukwenzela bona kube lula lokha nabangamnikela ibhodlelwana namkha ipakana elinemitjhoga engasiyo.